Into eyeye isize kakhulu ile ebizwa nge-copyright, okuyilungelo lobunikazi bempahla leyo okusuke kukhulunywa ngayo. Laba ebezokuxhumana bayeye, beyeye bezame ukuthola isivumelwano selungelo lobunikazi, okwenza ukuthi noma ngawubani osebenzisa leyo mpahla yabo, bese bathola inzizo, inzuzo kuyo leyo nto leyo.

Lama-smartphone seyenza kwabalula kakhula ukuxhumana nabantu. Manje sekulula nokuthi uthole ulwazi, ufunde ngezinto ezenzakalayo ezweni. So, umalume naye unelungelo noma uqinisile uma ethi kunobuhle bawo, ngoba usuyakhona ukuxhumana nomndeni kalula ukukhuluma nabangani ngaso sonke isikhathi uma ufuna.

Kanti-ke ukuxhungaxhungwe, ubuxhungwexhungwe be-inthanethi ezinkundleni zokuxhumana yinto enkulu kakhulu. Abanye abantu, noma umuntu engimaziyo ebhekane nalento le after ukufaka isithombe sakhe kwi-inthanethi, ngemuva kokufaka isithombe sakhe kwi-Inthanethi, kuthiwa umnyama, ebekwa amagama, nalokho nalokho. Yena into owayenza ukulwisana nale nto, wavele, wavele wakhipha isithombe sakhe wase uqale uyama ekusebenziseni i-inthanethi kanti futhi kwamsiza kakhulu nokuthi ekhulume nabantu ngendlela azizwa ngayo.

Isimo engifuna ukusidala, isimo lesi esikhombisa ukuphatheka kabi, ukudumala, noma ukuphoxeka. Ingoma engiyifunayo, ingoma engiyifuna ezohambisana nale simo, ingoma ekhuluma ngokuphuka kwenhliziyo, ubuhlungu benhliziyo ekhombisa ingoma ekhuluma ngokulahlekelwa kwaba kwabathandiweyo bakho .

Izingoma lezi ziyeye zikhiphe imizwa yethu, noma indlela esizizwa ngayo, le okuyeye kube nzima ukuthi siyikhulume, kanti futhi, uma kwenziwe ngendlela yengoma, kulula for, kulula ukuthi abantu belalele kumyalezo ngemuva kwaleyo ngoma. Iy'ngoma ziyasiza kakhulu ey'meni ezinjenge, isiteleka kanye nezinye izimo ezihambisana naloyo menzo loyo esisuke siwenza kwaleso, kuleso sikhathi.

Lo mcimbi lo ngingawenza ngendlela yokuthi uhlanganisa amasiko ahlukahlukene, kanti futhi wenziwe ngezilimu ezahlukahlukene. Ukwenzela ukuthi wonke umuntu wase zindaweni ezahlukahlukene ekhona ukuba ingxenye futhi ejabule emcimbini.

Indlela indlela yokusakaza umculo engingayicabanga enye ephumelela kakhulu ile ebizwa ngo-YouTube, okuyiyona indlela evumela noma kungayimuphi umculi, noma umculi osethukekile, noma osathuthukayo ukuthi afake afake imculo yakhe kule, imculo yakhe kule pulatifomu. Ngendlela yokuthi noma ngawubani angakhona ukumamela umculo.

Ukusetshenziswa kwalama-smart fisnes, fitness tracker, kuyasiza ukuthi uzazi ukuthi mina ngingakhona ukwenza umsebenzi wosuku omungaka, ungabe bese uzifakela engcindezenii. Kanti uyakhona ukubona ukubona ukuthi okay, ngalolu suku ngenze okungaphansi kwamandla ami, ngingakhona ukuphinde ngenze, maybe, ngenza umsebenzi omungaka ukuze ngikhone ukuthi ngiqhube usuku nosuku, umsebenzi wami wosuku nosuku.